Di ba ama thata ka ntlha ya gore gona yanong metswedi yotlhe ya maranyane e dirisa data. Mme le ka jalo gore ba ka iponela ditiro, ba tlhoka gore ba romele makwalo a bone ka di-email kgotsa gone go romela mo maranyaneng. Mme go dira jalo, ba tlhoka yona data gore ba tsholetse ba ka iponela ditiro.

Nna ga yana ke dirisa data ya kgwedi yotlhe ya konteraka, mme nka se re e botoka go na le tse dingwe ka tlhwatlhwa. Ke fela gore ke tsaya gore ke yone, e leng gore e ntshwarelela lobakanyana kgotsa matsatsi a mantsinyana, le fa gone e fela pele ga kgwedi e ka fela. Mme ke e duelela diranta di le lekgolo some a matlhano ka kgwedi. Yone ya thusa le fa fela o kry-e sokodise ka network-e ka dinako dingwe.

Ke ne ke rekile data ya maranyane a otlhe, mme ke e dirisitse matsatsi a le some a mabedi le boraro. Ke tsaya gore fa motho a batla go reka data, a ka lebelela di-network-e tsotlhe tse re di dirisang. A lebelele gore le ditlhwatlhwa tsa teng, gape le gore go ya ka ene, o ka kgona go ka ithekela efeng a lebeletse matlole a gage.

Thekenoloji e fetola tshedimosetso ya mogala, e fa tshedimosetso ka bonako fa re tlhola mo maranyaneng a rona. Madirelo a e leng gore a tswelwa mosola ke one mafaratlhatlha ke a dijo, mabenkele a dijo, la diaparo le a mangwe a rileng, ma e leng gore o kgone go dirisa mogala wa gago fela go ka reka o ntse o le ko o leng teng, ba be ba go romella tsona. e leng gore e re tlisetsa o ne mafaratlhatlha a re tlisetsa o na, ke gore ga jaana o kgona go dirisa mogala wa gago go ka iponela ditiro tse dingwe le go ka dira ditiro tse dingwe o ntse kwa gae.

A ka lebelela dipapetlana kgotsa dipampiri tsa gagwe tsa di tswileng le mogala o a o rekileng gore di na le tshedimosetso ya gore fa o batla go tsenya airtime kgotsa yona data, o tobetsa dinomoro tse di efeng, kgotsa a tsene mo App-ong ya network-e e a e dirisang. Kgotsa se sengwe gape, a ka ya ko App-ong ya banka ya gage, a reka ka tlhamalalo go tswa mo bankeng ya gagwe.

Se o tlamehileng o se dire gore o itse gore data ya gago e bolokegile, dirisa maranyane a o itseng gore le fa o tswile mo go one kgotsa o sa tlhole o a dirisa, ga a tlo go tswela pele a go jela data ya gago. Kgotsa se sengwe sa bobedi se o ka se dirang gore o ipolokela data ya gago, fa o sa dirise mogala ka nako e kgotsa sebaka se o tla beng o sa se dirise ka yone, o ka tima yona data ya gago gore e nne e ntse e bolokesegileng.

Nna fa ke ya kwa lebenkeleng, ke reka data ka tlhamalalo, ge ke reke mowa. Go na le ka dinako dingwe mo ke iphitlhelang ke reka mowa fa ke batla go dirisetsa gore nka letsa, maar ke reka data ka tlhamalalo ka ntlha ya gore ke nagana ke kry-a go na le di tse ke di kry-ang, ba isitse ditlhwatlhwa tsa teng ko tlase, ke kgona go di kry-a ka tlhotlhwanyana e e botoka, go na le ga nka bo ke rekile mowa ka bo ke o fetolela go ya ko data-eng.